Hobane nakong ya jwale re phela ka hara nako ya technology. Technology e nkile naha ya rona. Ke ka hoo se re o fumanang ho sa sebediswe matsoho ha ngata. Le dikolong ha ngata ho sebediswa di-computer-a le tsona dibuka. Ha ho sa etswa dintho tsa matsoho.

Ne ke tla di rekisa, kapo ke dife baahisane mmoho le nna. Kapo ne ke tla ikopantsha le bo ramabenkele ke ba rekisetse tsona.

O lokela ho isa CV ya hao. Kapo o ka e tsenya ka hara marangrang. Ka mora mono ba tla o bitsa hore o kgona ho ya ho interview. Ka mora matsatsinyana, tla be se ba o araba. Hore na ke ha ba o hira kapo jwang.

Ke le bitseditse mona hore ke tle ke le kgothaletsa ke le kgothatse hore le kgone ho boela sekolong. Ha ke tjho tjena hobane ke batla ho le koba kapo eng. Tjhe, ke tjho tje hobane ke bona ka mokgwa oo le ikemiseditse ka teng, mosebetsi wa lona o makgethe hape le hlalefile. Mme ke nahana hore sena se ka le tswela molemo haholo haeba le ka kgutlela sekolong, hobane le hlalefile haholo. Ke a leboha.

Seno se bakwa ke hore microloans e thusa tsona dikgwebo tse nyenyane, tse leng hore ha di a ikemela. Ke ka hoo e fanang ka tjhelete ho bona hore ba kgone ba hatise kgwebo tsa bona. Ba kgone ba di kenye marangrang re kgone ho bonahala le hona hore ba thuse ka tsa ditjhelete.

Nonyana ena ke e nngwe ya dinonya, dinonyana tse sa fofeng. Hape e maoto a malelele. Hape e ja jwang, mme dinonyana tsena ha di di ngata hakalo. Tse setseng di mmalwana fela.

Baholo, kopang hore le theose moya. Mme le tle le kgone ho ngodisa yona UIF. Hobane le tlo qetelletse le kentse le ramosebetsi tsietsing. Hobane ke molato ho sa e ngwadisi. Empa yona UIF ke e nngwe ya ditjhelete tse leng hore ha le se le felletswe ke mosebetsi kapa se le tlohetse ho sebetsa. Ke tjhelete e leng hore le ya ho e fumana. Ka hoo, ka hoo e leng bohlokwa.

Thepa ena ya ho itshireletsa e bohlokwa haholo. Hobane e o sitisetsa hore o se lemale kapa hona ho tshelela ke di-chemical tse ka qetelletse ka qetelletseng di sentse letlalo la hao. Ka hoo, ho bohlokwa ho rwala dieta tse nonong le tsona diphahlo tsa mosebetsi.

Nka jala tsona dijalo tse leng hore di tsamaellana le hore na tsa maemo di jwang. Mariha, ke jala tsa mariha. Ha o tjhesa, ke jala tse amohelang motjheso. Hape nka di ahela le ntho le ntlonyana ya hore di kgone ho phela ka monono, di se senyehe. Ka di tshelela le metsi ka nako. Itlhokomele ka mehla le matsatsi.

Dijo tse ka hara lekotikoti di na le dikotla tse ngata. Hape ha di nke nako ha o di pheha. Ha se tse dijo tse leng hore di nka nako. Hape ha di senyehe ka pele.

Re hloka yona tjhelete ya hore re reke di-seeds. le yona ya hore re kgone ho etsa melaene ya ho lema. Hape hona ho tlo re thusa haholo hobane re tla lemela hona ka jareteng. Ha ho no nka ho ho kalo potlaneng ya rona.

Nka qala ka ho reka terekere hore ke sebetse ka thata. Ke reke le tsona di-seeds tseo ke tlo di jala. Ke kgone ke kereke le le metsi. Nka etsa nka etsa metsi ka jareteng hore ke se ke se sokole ka metsi.

Re hloka tjena hobane re hloka thuso ya lona, haholo ka tsa temo. Hobane mehleng ya kgalekgale le phetse ka hara temo. Le na le ho hongata haholo le ho tsebang ka temo. Mme re le hloka tjena hobane re hloka thuso ya lona. Ho re le re thuse ka tsa temo.

Wa tseba ka nnete ha wa nketsetsa hantle, ho hang. Hobaneng o nthekiseditse polasi e nang le mobu o bodileng. aowa nna nka se kgone ho sebeletsa ka hara polasi ena. Ke kopa fela o tlisetse tse e leng sa ka. Hobane mobu ona ka nnete ona ha wa loka ho hang.

Ho na le lenaneo le le teng. Mme lona le sebetsa ka ntho tse jwalo ka tsenono. Le fafatsa polasi ya hao hore re kgone le bolaye ntho tse jwalo ka di ka diboko, le jwalo jwalo.

Jeme o ka e sebedisetsa bohobeng, ho na ho tshasa bohobe. Kapa ho e ja, haeba o motho e leng hore wa e rata. O ka e ja feela e jwalo kapa hona ho ho etsa dikuku. Le hona, le hona baneng.

Nkile ka ja moroho o tswang serapeng sa ka. Mme ona o no le monate ho fetisisa. Empa he, ona o no sa tshwaneng le wa mabenkeleng. Hobane ona o entse jareteng mona. Hobane ya mabenkeleng ha ngata ba e etsetsa ntho tse ngata pele ba ka isa marangrangeng.

Ke nahana hore ba ka beheletsa metsi. Kapo wa ithekela tsona di ditanka tsena tse holo. Metsi ano a kgone ho kenela ka monono hore ha ho se ho le thata e le hore ha bana metsi. Kapo ba ka ya tsona ditamong tse haufinyana ba lo kgella metsi teng. Hobane tse ba le mangata .